Kuyaye kube yinto elula ukuthi udale uhlu lwezingoma ofuna ukuzidlala ngesikhathi ozosidlala ngazo. Usebenzisa izingoma okuyizo ezisematheni ngaleso sikhathi, ezithandwa ngabantu, imiculo yonke eyahlukahlukene nesuke zizintsha ngaleso sikhathi ukuze abantu bazazi ezisuke ninikwe zona emsakazweni ukuthi nizidlale. Iyona ndlela-ke yokuthi uthokozise abantu, udlale zonke uhlobo lwezingoma kungabi bikho ozicwasayo noma wena ungangazithanda.

Umthelela wefoni noma iselula yokuqala eyaba khona kwalekelela ekuthenini ukwazi ukuxhumana nomuntu okude nawe ngaleso sikhathi omfuna ngaso ngoba ngaphambi kwawo amafoni ubuyaye ubhale incwadi efika kumuntu sesadlula isikhathi ngezinye iy'khathi iba nokubambezeleka. Kulekelele kakhulu ukufika kwamafoni, ukufika kakhulu kwefoni yokuqala osekwenze akhula amafoni aba zinhlobonhlobo, sekukhona nomakhalekhukhwini esibaphatha emaphaketheni.

Ifestivali yami yomculo ngingayiklama ngokuthi ngibize abaculi abadumile futhi abathandwayo ngaleso sikhathi kube ibona abavula umcimbi mase kulandela bonke abendawo ukuzoveza amakhono abo. Ngalokho uye ukwazi ukulanda izixuku zabantu uma ulande osaziwayo okungamaciko adumile, aziwayo izwe lonkana noma umhlaba wonkana.

Ukuba khona kwamadivayisi ahlakaniphile anjengama-smartphones noma ama sesula kwelekelele kakhulu umphakathi ngoba seku nento ebizwa ngo-Uber lapho okwazi khona ukubhalela umshayeli ukuthi azokulanda endlini yakho akuyise lapho oya khona.

Umakhalekhukhwini unobuhle futhi unobubi. Ngakho-ke, kumele agade izinto azifakayo kakhulukazi ezinkundleni zokuxhumana. Angafaki imininingwane yakhe yemazisi noma yasebhange. Lokho okungase kumenze alahlekelwe izinto zakhe ezibalulekile. Kumele akwazi ukusebenzisa ifoni ngokucophelela ngoba amafoni esikhathini samanje asebebuye abe nobungozi.

Izingoma zahlukahlukene, kukhona ezothando, kukhona ezosizi kuphinde kube khona ezokujabula. Ngakho-ke, izingoma zilekelela ekuhambisaneni nendlela ozizwa ngayo ngaleso sikhathi. Uma uzizwa udangele, uyaye ulalele izingoma zokudangala, uma uzizwa ujabule, ulalele izingoma uzokujabula. Zisiza ekuthenini zihambisane nendlela ozizwa ngayo ngaleso sikhathi.